Uya nga ha nṋe u thivhela uri mavu a songo vhaisiwa nga murahu ha musi ho kaṋiwa ndi zwi nga thivheliwa ngau sa fhisa maḓaka, hezwi hono kaṋiwa hu songo fhisiwa maḓaka ngauri u fhisa maḓaka o salaho kana o omaho o sala hanefhaḽa zwi zwi vhaisa mavu, musi hu tshi ḓo dovha ha ha ha limiwa. Zwino zwiṅwe hafhu ndi uri arali hono kaṋiwa ndi zwavhuḓi uri hu gweliwe ma ma maṱari o salaho oma a gweliwe fhasi uri a shume sa manyoro, u itela tshifhingani tshiḓaho hu tshi ḓo dovha ha limiwa henefho.

Musi hu tshi kaṋiwa mitshelo ndi zwa vhuṱhongwa uri vhathu vha ṱhogomele uri vha songo vhaisa zwikhokhonono zwine zwavha zwi henefho, na uri musi hu tshi kaṋiwa mitshelo hu tea uri hu sedziwa uri ahuna huṅwe ṱhaṅwe ho lumiwaho nga zwipuka na, nahone ahuna zwiṅwe zwo tshinyalaho na, zwine zwa ḓo tea uri zwi bvisiwe zwi vhetsheliwa thungo . Zwino ndi zwa vhuṱhongwa uri hezwi hu tshi khou kaṋiwa mitshelo hu fhambanyisiwe vhukati ha mitshelo ine a yongo fanela uri iye lushakani kana iye i shumisiwe, nahone huvhe nau kaṋa nga vhuronwane u itela uri na miri na yone heneyo ya mitshelo i kone u dovha i aṅwe matshelo zwo tou ralo.

Ndimo ya rooibos ndi ya ndeme nga maanḓa kha ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe, sa izwi huna ṱhoḓea khulu khulwane fhano Afrika Tshipembe ya rooibos wa nga dzhena mashophoni anea mahulwane a henefha Afurika Tshipembe u wana rooibos i yone ine ya takaleliwa ya funesiwa. Zwine zwavha zwi kho amba uri vhunzhi ha vhathu vha tshi khou i renga vha tshi kho i shumisa ngau ralo ndi zwone zwine zwa ita uri ndimo yayo i bvele phanḓa nau khwiṋifhadza nau vha tshipiḓa tsha ndeme kha ikonomi ya vhoriṋe ya Afurika Tshipembe, sa izwi zwi tshi khou ya na kha ṱhoḓea yayo, ine ya vhesa nṱha kha shango ḽa vhoriṋe ha dovha havha na vhathu vhanzhi vhane vha takalela ui shumisa.

Sunflower ndi tshipiḓa tsha lushaka tsha vhuṱhogwa nga maanḓa, zwi tshiya kha uri ranga sedza kha ḽa shango ḽa vhoriṋe u shumisiwa ha mapfhura au bika na zwithu zwinzhi, zwo ḓitika nga ngayo sunflower, so u limiwa hayo nau vha hone hayo ndi zwa vhuṱhongwa kha shango ḽa vhoriṋe. U itela uri hu kone uvha nau bveledziwa ha zwithu zwi no fana na vho na mapfhura au bika na zwiṅwe, zwino ina ndeme nga maanḓa arali ṋamusi ranga dzhena mashophoni ri wana sunflower i number one, i yone ine ya kho ita uri hu kone u wanala mapfhura o bika ri kone u tshila vhutshilo vhu vhuno leluwa.

Sa muthu ane a bva kha muhasho ndi tshi khou amba na muhulwane wa bulasi, ndi nga vha eletshedza uri mitshelo yo waho fhasi na mitshelo ine ya kho to fuliwa nṱha azwi fani, mitshelo yo waho fhasi i yavha i mitshelo yo siṋaho lune ndivha ndi tshi khou tenda uri vha vha vhatshi khou zwiḓivha uri hezwo zwithu zwia zwi ita uri huvhe na na na na nḓaḓo zwi tshi ḓa kha kha kha zwa mutakalo na mutakalo wa mutshelo honoyo kana tshimela tshetsho. Mutakalo wa tshimela tshine tshavha tsho wela fhasi na mutakalo wa tshimela tshine tshavha tshi nṱha, zwivha i vha i sa fani zwino zwivha zwi tshi kho ndi vha ndi khou vha advisor uri ndi zwavhuḓi uri mitshelo yo welaho fhasi i songo ṱanganyisiwa na mitshelo yo to fuwiwaho nṱha muri sa zwezwo.

Ndi tshi ṱoḓa u lima zwimelwa zwo fhambananaho, ndi zwavhuḓi uri musi hono kaṋiwa zwe zwavha zwo limiwa murahu hu thome hu limiwe futhi hezwi hu tshi khou limiwa hafhu huvhe hu songo sheliwa mbeu hu limiwe hu sheliwe manyoro, manyoro ane a vha a tshi khou yelana na mutakalo wa zwimelwa hezwi zwine zwa kho ḓo ṱavhiwa zwa zwino. Uri hubve u lima zwi thusa uri hubve midzi kana zwo salelaho zwa zwimela zwe zwavha zwo ṱavhiwa murahu, ndi zwa vhuṱhongwa uri hu thome hu limiwe sa izwi hovha ho ṱavhiwa, hutshi to fhedza u kaṋiwa zwakale hu limiwe hu sheliwe manyoro ane a elana na zwine zwa kho ḓo ṱavhiwa zwiswa u itela uri mavu na one a dzule o nona.

Gorohu na mi gorohu na mikapu ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri hu ṱavhiwe gurowu, yo ṱavhiwa na mavhele hezwo zwithu zwi thusa nga maanḓa uri hu kone uvha na nau rengiswa nga hunzhi ha mikapu mashophoni, mavhengeleni ane ravha nao fhano Afurika Tshipembe hezwo zwia thusa u ṱavhiwa hayo gurowu nau ṱavhiwa ha mavhele zwi thusa kha uri huvhe na migayo migayo heyo ine ra kona u bika mikapu ngayo huna ṱhoḓea khulu fhano Afurika Tshipembe yayo heyo mikapu, ine ya thusa ndi ngazwo u tshi wana mashophoni zwi tshi tea uri zwivhe zwi hone zwi tea uri zwi limiwe uri zwivhe hone ngauri huna ṱoḓea khulwane ya mikapu heyo kha kha mashopo a fhano.

Arali nda nga ḓi wana ndo fhiwa tshikhala tsha u lima fhano Afrika Tshipembe, ndi nga lima mirambo, nda lima nadzi nḓabula, nda lima na mavhele, ane nda ḓivha uri ndi zwithu zwine zwa shumisesiwa tshifhinga tshoṱhe, hu sina uri ndi vhuria ndi tshilimo zwi shumisiwa ṅwaha woṱhe hezwo zwithu. Huna ṱhoḓea khulu yazwo fhano kha shango ḽa vhoriṋe ḽa Afurika Tshipembe huna ṱhoḓea yazwo murambo uya huna ṱhoḓea yawo na dzi nḓabula dzina ṱhoḓea yadzo, ndi nga lima hezwo zwithu nda dovha nda lima na na na na zwikavhavhe, na zwikavhavhe huna ṱhoḓea ya zwo zwikavhavhe nga maanḓa na zwone ndi nga zwi lima ndi tshi khou sedza uri zwina mutakalo.

Miṅwe ya mitshelo ine nda i takalela nga maanḓa ndi maswiri, maswiri ndi a takalela nga maanḓa na zwikavhavhe hezwi zwono vhavha ndi a zwi takalela nga maanḓa, na zwithu zwi no fana na mahabu mahabu na one ndi a funa nga maanḓa na zwithu zwi no fana nadzi na maapula, dzibanana. Ndi mitshelo ine nda i takalela nga maanḓa heyo, na zwithu zwo no fana na zwithu zwo no fana na na na maṋarakisi maṋarakisi na one ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda zwi funa nga maanḓa ndi a kona uri ndi ite na zwa u ṋwa nyana ngazwo ndi a kona uri ndi ite tsha u ṅwa ngazwo ndi zwiṅwe zwo kweiwa.

Tsheo ine ndi nga i dzhia zwo livhana na na na ngeletshedzo ye nda i wana kha vhaṅwe vhane vha khou amba uri ndi nga ṱavha mbeu kana ndi ṱavhe nga thanda, zwine nda nga zwi tsheo ine ndinga i dzhia ndi uri ndi ṱavhe maapula anga nga nga mbeu, u itela uri ndi kone u vhalela vhuhulwane ha maapula kana miapula yanga u fhirisa uri ndi shumise thanda ine athi ḓivhi uri ndi ya vhukale u swika ngafhi. Zwino kha nṋe zwivha zwi zwa vhuṱhongwa uri hezwi ndi tshi khou u ṱoḓa u ṱavha maapula anga ndi kone u a vhalela vhukale hao nga mbeu, hezwi ndo ṱavha nga mbeu ndi kono u vhalela uri maapula anga ana miṅwaha mingana ana miṅwedzi mingana ano maḓuvha mangana ngau ralo ngau ralo, fhedziha arali hu nga thanda zwi azwi konadzei.

Ndimo ya maswiri ia kona u a u mannḓafhadza ikonomi yashu nga nḓila nnzhi dzo fhambananaho, u rengiswa maswiri zwi zwi na ṱhoḓea khulu kha mashopho mahulwane a fhano Afrika Tshipembe u mona na shango ḽa vhoriṋe hoṱhe, zwino hezwo zwi thusa kha u itiwa ha zwi ṅwiwa huna zwi ṅwiwa zwino ṱoḓa maswiri huna zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho ṱoḓa u shumiswa ha maswiri. U limiwa ha maswiri kana ndimo ya maswiri ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa nga maanḓesa kha ikonomi yashu, sa izwi ṱhoḓea i hone arali ṱhoḓea yavha khulwane hezwo zwi ita uri nau limiwa hezwo zwi heyo mitshelo zwivhe zwa vhuṱhongwa.

Ee ndimo ya nḓirivhe kha vho ramabulasi vhaṱuku, iya vha vhuyedza fhedzi ai vha vhuyedzi zwine zwa kona uri zwi ite vha swikelele u tamba tshipiḓa kha ikhonomi ya fhano Afrika Tshipembe, zwine nda khou zama u amba zwone ndi zwa uri nḓirivhe fhano kha ikonomi yashu dzi ṱoḓa dzi tshi khou limiwa nga vhu nga vhunzhi, uitela uri hu kone u itiwa zwiṅwiwa zwine zwa ṱoḓa dzi nḓirivhe, u fhirisa u dzi ṱavha dzi tshi kho ṱavheliwa u ḽiwa dzo ralo. Fhedzi vhathu vhane vha kona u ita uri ikonomi iye phanḓa nga nḓirivhe ndi vhathu vhane vha vha vho dzi lima dzi nnzhi, u itela uri dzi kone u shumisiwa mamagani o ita zwi ṅwiwa u fhirisa u dzi lima uri dzi to ḽiwa nga vhathu vha lushaka.

Ri a kona vhuponi ha hashu u alusa phonḓa, nahone ri dzi alusa nga khalaṅwaha ya tshilimo. Sa izwi zwi tshi tea uri dzi to gweliwa fhasi, hu tshi swika khalaṅwaha ya vhuria ri a dzi lima, uri dzi kone u ḽiwa. Ri a kona u dzi alusa phonḓa kha vhupo ha hashu, ra dovha hafhu ra kona u dzi alusa nga tshifhinga tsha tshilimo, hune ra hu swika hu tshi swika tshi tshi khalaṅwaha ya a vhuria. Ri vha ri tshi khou dzi gwa, uri dzi kone u vha u lugela hune dzi nga kona u ḽiwa nga lushaka, kana nga vhathu, kana u rengisiwa.

Nḓuhu dzi tshi ṱavhiwa hu tea uri mavu ane dza khou ya u ṱavhiwa khao a vhe o kunakiswa. Lune zwa thusa uri musi dzi tshi ḓa u ṱavhiwa, hu ḓo kona uri nadzo dzi kone u mela dzo takala, hune mavu ahone a tea u vha o lugela, a na a na pfushi yo teaho, uri a nga kona uri hu limiwe nḓuhu khao. Hezwo zwi itiwa nga uri hezwi dzi tshi ṱavhiwa hu thome hu sheliwe manyoro, hu tshi fhedza u sheliwa manyoro, hu sheliwe maḓi manzhi uri dzi kone u dzula kha mavu ane a vha na pfushi kana o nonaho. A ne hana zwiṅwe zwe zwa vha zwo ṱavhiwa murahu.

Zwithu zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga ndi mavhele, ndi muroho, ri dovhe ri ṱavhe hafhu na mabvani. Mavhele ane a ri thusa kha u i ri ri a ise tshigayoni, ite mugayo. Ri dovhe hafhu ri vhe na miroho ine ya ri thusa, kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha, kha vhupo vhune ra vha ri tshi khou dzula khaho. Ra dovha hafhu ra vha vhathu vhane ndi takalela nga maanḓa u ṱavha mabvani ngadeni, ane a ri thusa uri ri kone u tshila zwo leluwa, hune kha vhupo vhune ra vha ri khaho kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha, ri ṱavha mavhele ra ṱavha na muroho.

Zwithu zwe, zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha zwa sa tende, ndi musi ndi tshi lingedza u ṱavha murambo. Murambo ndo ri u u ṱavha wa sa tende uri u u vhe hone, u ite dzikhuvhi ngei fhasi mavuni. Zwa fhedzisela khaedu i tshi khou sumbedza hu u shayea ha maḓi, kana u shayeya ha mavu o nonaho. Ha dovha ha vha na khaedu ya musi ri tshi khou lingedza u ṱavha ma mamango, miri ya mimango, na yone ya hana u aluwa, nga mulandu wa u shayeya ha pfushi. I ne ya wanala kha mavu, ine ya thusa tshimelwa uri tshi kone u aluwa tsho nona, tsho takala.

Nṋe uya nga ha nṋe ndi vhona vhurotho ho ḓalaho gurowu, hu na mutakalo vhukuma. Sa izwi gurowu i na hune ya ri thusa hone sa vhathu, zwi tshi ḓa kha u wana nungo, kana zwi tshi ḓa kha uri ri kone u fura. Ri kone u tshila kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha, ri kone u shuma mishumo ine ra vha ri khou ṱoḓa u i shuma ya ḓuvha na ḓuvha. Gurowu i vha i khou ri thusa uri ri kone u vha na nungo, ri kone u vha vhathu vho vhane vha kone u vha na nungo dza u kona u bvela phanḓa, na zwine ravha ri khou kona u bvela phanḓa nazwo zwa ḓuvha na ḓuvha. Nṋe ndi vhona gorowu i na pfushi, ende ndi vhona zwi zwavhuḓi musi marotho a na gurowu. Zwi a ri thusa na riṋe sa vhathu uri ri wane dzi pfushi dzo teaho mivhilini yashu.

Mukapu une nda u takalelesa ndi hoyu wo no pfi cereal. Hoyu mukapu ndi wa vhuḓi vhukuma, zwi tshi ḓa kha ufha nungo, uri u kone u livhana nazwo zwi khou ḓaho, kha ḓuvha ḽine ḽo. Mukapi hoyu ndi une kha wo ṱanganyisiwa mavhele o gayiwaho, ha ṱanganyisiwa na mafhi, ha ṱanganyisiwa na swigiri. Mukapi hoyu ufha nungo, ndi wone une arali nda kona u u wana, kana nda kona u u ḽa hu nga matsheloni, kana hu nga masiari. Ndi a kona u wana nungo dzine ndi a kona u imedzana na zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwi ngavha zwi tshi khou ḓa, kha ḓuvha ḽine nda vha ndi kha ḽo. Mukapi hoyu ndi wone une nda u takalelesa zwihulusa.

Vhuswa kana mukapu wa makhaha, ndo no zwi ḽa lunzhi. Nda fhedza hafhu ndi tshi khou zwi takalela nga maanḓa, sa izwi vhuswa ha hone vhu tshi ḓifha, nahone vhu tshi furisesa nga maanḓa. Vhu na muvhala ono u ḽa wa buraweni, vhuswa ha makhaha kana mukapu wa makhaha, ndi zwithu zwavhuḓi zwine zwi ri vhuisela kana u ri humbudza nga nga hune ra bva hone. Ndi vhuswa ha vhuḓi vhune vhu a ita uri u vhu takalele, nga maanḓa wo sedza muṱani. U a ko, ni a kona uri roṱhe, ri kone u wana tshipida, tsha uri na riṋe ri kone u u fura.

Zwine nda ḓivha nga makhaha, ndi uri a to ṱavhiwa, a mela, a sheledziwa. U fana na mavhele, a kaṋiwa na one, a isiwa tshigayoni. Hune a swika a gayiwa uri a kone u swika hune a ita luphuse. Lune ndi lwone lune, lu a kona u bika vhuswa, lu a kona u ita mukapu. Hune vhathu vhanzhi kha vhupo ho fhambananaho vha ya kona u ḓiphina ngaho. Vhu makhaha ndi tshimelwa tshine, ra tshi takalela kana ra tshi funa, tshine tshi to u ṱavhiwa tsha fhedzisela tshi tshi khou vha mugayo.

Ro no vhuya ra ḓiwana ri tshi khou i ṱavha gurowu, masimuni. Maga e ra a tevhelela a u i ṱavha, ho vha u u ita uri ri lungise mavu, uri hezwi itshi ḓo ṱavhiwa gurowu, i songo ṱavhiwa nga nṱha ha masalela a zwiṅwe zwimelwa zwe zwa vha zwo ṱavhiwa ubva murahu. Grow i tshi ya u ṱavhiwa, i ṱavhiwe imele kha mavu ane o kunakisiwa, ane o sheliwa na manyoro. U itela uri hezwi i tshi ḓo, ri tshi ḓo posa mbeu yayo, i kone u mela husina zwi thithisi, kana isina zwiṅwe zwine zwa ḓo i tsikeledza, uri i songo kona mela. U lugisela mavu, u itela uri goruwu i kone u mela zwavhuḓi, ndi zwithu zwa ndeme vhukuma zwi tshi ḓa kha uri hu vhe na mutakalo khayo.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou dzi ḽa dzi weetbix lwa tshivhalo. Ndo dzi lugisa nga u u u shela mafhi kha ndilo, nda a dudedza mafhi. Nda shela dzi witbix nda dudedza kha kha kha micro oven. Nda nda kona uri ndi kone u ita uri dzi vhe nga nḓila ine ya kona u ḽea, dzi songo omelela, ndo dzi ṱanganyisa na mafhi. Nda dovha nda nda dzi dudedza futhi, nda dovha nda dzi dudedza futhi uri dzi kone u ḽea zwavhuḓi husina na, husina thaidzo.

Uya nga kuvhonele kwanga uya nga kuvhonele kwanga mithenga ya zwiṋoṋi yo ṱhukhulwaho kana yo ṱhuvhiwaho, uya nga kuḓivhele nga nḓila ine nda ḓivha ngayo iya laṱiwa ḓaleḓaleni sa izwi uya nga he nda aluwa hone, husina zwiṅwe zwine ya shumisiwa zwone. Huna tshifhinga tshine ya ḓi shumisiwa zwi ya nga mvelele ya lonolo lushaka, vhaṅwe vhaya i shumisa uita zwau ṅwala vhaṅwe vha yai shumisa uita miṅadzi kana zwiambaro zwa zwa zwa sialala, fhedzi riṋe kha riṋe ri ai ṱhukhula rai laṱa sa izwi husina zwinzhi zwine ringa ita ngayo.

Kanzhi zwidzhia ubva vhukati ha mi minete ya fumi uya kha minete ya fumi ṱhanu uri u ṱhukhule ma mithenga ya khuhu yoṱhe i sumbedze uri yo fhela, na uri arali mithenga yo ṱhukhuwa yoṱhe uya zwivhona musi husi tshena i yavhuḓi husi tshena midzi ya hone ya mithenga yo salaho yo ṋambatela kha kha khuhu. Zwino hezwo uya kona u zwivhona nga maṱo iwe muṋe uri mithenga yobva yoṱhe ahu tshena midzi yo salaho khayo yo ṋambatela.

Lukanda lwa khuhu lu vhulungea ngau bviswa mithenga yoṱhe yo salaho yo ṋambatela lwa ṱanzwiwa, hezwi lwo no ṱanzwiwa zwivha zwavhuḓi uri hu lu wanelwe tshithu kana tshithu tshono kona u fara, tshine vha nga kona u tshi vhe utshi panga nga ngomu firidzhini kha zwikwatudzi uri hu songo vha nau tshinyala kana hu songo vha na zwiṅwe zwine zwa ḓo ita uri lukanda lwa khuhu lu tshinyale. Hezwo zwi vha zwi tshi khou thusa uri tshikwatudzi tshenetsho tshi ite uri lukanda ulwo lu omelele, zwavhuḓi lusa siṋe ngauri arali lwa sa vheiwa nga ngomu ha tshikwatudzi lunga luḓo fhedzisela lu khou lu khou siṋa lwasi tsha shumisea.

Lukanda lwa tshifuwo lu shumiwa nga nḓila dzo fhambanaho zwi tshi khou ya kha uri, tshifuwo tshenetsho ndi tshifhio arali hu kholomo yo ntshiwa lukanda zwine zwa itea ndi zwo uri lukanda holo lu vheiwa kha lu vheiwa kha maḓi ofhisa lwa ṱharamudziwa uri lu ome zwavhuḓi, lu ite thovho. Zwine zwa thusa vhathu matshelo kha uri vha vhe na dzi thovho yo itiwaho nga lukanda lwa kholomo na lwa mbudzi zwo to ralo, hezwi lu tshi fhedza u sutuliwa kana u ntshiwa lu ya lu ya shumisiwa zwavhuḓi lwa lwa pangiwa kha maḓi o fhisa, lu tshi fhedza lwa lwa anḓadziwa zwavhuḓi lwa tikiwa uri lu songo honyana, hezwo zwi ita uri lu kone u dovha lwa shumisea sa thovho.

Maḓi au fhisa ane a shumisiwa musi hu tshi khou ṱhuvhiwa khuhu, ndi zwa ndeme uri avhe atshi khou fhisa lune a kona uita uri lukanda lwa khuhu lu kone u ṱhuvhea mabesu a kone u ṱhuvhea kana mithenga i kone ubva husina vhuleme. Zwine zwa thusa kha uri musi arali maḓi au fhisa a swika hune a fhisesa o vhiliswa aita uri u ṱhuvha zwivhe zwo leluwaho zwine maḓi a tea u swika hune a vhila lune a kona uri lu mithenga i bve zwo leluwa, nahone a songo vha maḓi o vhilesaho lune a fhedzisela a tshi kho fhisa kana u bika lukanda lwa lwa lwa khuhu, kana yeneyo tshifuwo.

Mafhi a tea u vheiwa fhethu huno rothola husa fhisesi, uitela uri a songo tshinyala a sathu ya makete zwine zwa amba uri fhethu hune a vho vheiwa hone a ṱoḓa uri avhe o vheiwa kha zwi zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza uri huvhe fhethu hune havha nau rothola, kana u rotholela uitela uri a songo tshinyala. Ngauri anga swika hune avha o ṱaniwa fhethu hune havha na ḓuvha na kana fhethu hune havha hu tshi kho fhisa aya swika hune a tshinyala, zwine zwa amba uri avha ono bva na pfhushi ine avha nayo hune a ḓo tea uri a laṱwe kana a si tsha isiwa kha dzi makete, nga mulandu wa fhethu he avha o vheiwa hone ndi zwa ndeme uri a vheiwe fhethu ha vhuḓi hono rothola.

Musi hutshi khou ṱhavhiwa ndi zwa vhuṱhongwa uri tshifuwo tshetsho tshi vhewe nṱha ha mazennge, mazennge ane avha o o o naka avhuḓi asina dzi rosi uitela uri hezwi tshi tshi fhedza u ṱhavhiwa tshi vheiwe khao, uri tshi kone u ntshiwa mukumba kana tshi kone u ntshiwa u ntshiwa zwipiḓa zwine zwa ḓo kona u shumiswa. Zwi ndi zwa vhuṱhongwa uri fhethu hune tshavha tshi khou ṱhavheliwa hone huvhe ho kuna hu fhethu hune ahuna zwiṅwe zwithu zwine zwa zwi nga lwa na na na na na uvha na ṱhogomelo, huvhe na uri zwi vhe zwi fhethu hune ha vha ho kulumagiwa hu havhuḓi.

Ee, miraḓo ya tshitshavha i hone ine ya zwikona uri vha kone u kulumaga lu lukanda kana mukumba wa wa ungavha mukumba wa kholomo, kana mukumba wa mbudzi na khotsi anga vho vha tshi kona uzwi ita vho vha tshi kona u sutula lukanda kana mukumba nga nḓila yavhuḓi ine ya sia hu sina dzi ṋama dzo ṋambatelaho kha kha kha mukumba honoyo. Huna vhathu vhanzhi vhane nda vha ḓivha vhane vha ya zwikona uri vha kone uita uri mukumba uvhe na uvhe wavhuḓi u kone u shumisea kha zwiṅwe, nahone u songo vha wo ṋambateliwa nga nga zwiṅwe zwithu huna vhathu vhane vha ya kona u a u uita uri uvhe wavhuḓi.

Ee, ndi zwone dzi hone nḓila dzine dza sialala dzine dza shumiswa u bvisa lukanda kana mukumba kha tshipuka kana kha tshifuwo musi tshi tshi khou ṱhavhiwa, hezwo zwi a konadzea ria gudisiwa na khotsi anga vho vha tshi zwi ita vho ḓi ri gudisa na riṋe uri zwi itisiwa hani mukumba u ntshisiwa hani kha tshipuka, kana kha tshifuwo zwezwi tsho no ṱhavhiwa. Huna nḓila yo imaho ngauri ine uri mukumba kana lukanda lu bve nga nḓila yavhuḓi huna nḓila ya ku bvisele a lu soko bvisiwa nga nḓila iṅwe na iṅwe, huna nḓila ya ku bvisele ya hone ine ya bvisa lukanda lwa sala lwo lwo kuna na ṋama ya sala i yavhuḓi i hone nḓila ya sialala yau bvisa holo lukanda.